Ee, ditshenyehelo tsa data di boima. Ho mmeng di nyolohile di di hodimo, e ka fumana hore di etsa bo mashome a mararo kapa a mane ho fumana makgolo a mahlano a di a di-megabytes tsa data.

Ke tla ya moo moo e dutseng teng. Ke fihle ke shebe ke Connect-olle, ke entshe dithapong tsa yona. Ho mmeng ke kgutlisetse hape hore e kgone ho light-a botjha, e be e be hantle.

Tjhe, ka nnete sekotlolo sena sa satellite se phethaphetha dipale kapa tsona ditori tseo e leng hore batho ba di ba dula ba di shebelletse ka mehla le matsatsi. Le bona batho bao ba neng ba sa fumana monyetla wa ho e shebella, ba tla fumana monyetla wa ho e shebella e ntse e phethaphetha ha ngata hangata. O tla e shebella ka sheno, a boye ae shebelle hape ka Laboraro, a boye ae shebelle hape ka Labohlano, a boye ae shebelle hape ka Moqebelo.

Chat GPT e se e thusitse batho ka dilo ka ntho tse ngata ho etsa hore dintho di be bobebe mabapi le ho etsa dintho tse ngata. E thusa batho ka ntho tse ngata tse kang tsa sekolo, bana ha ba e na le di-homework, kapa tsona di-project. Di e thusa ho ba fa monyetla wa ho ba etsetsa yona ntho eo e be bobebe mme e ba fa dintlha tse nepahetseng. Ho feta moo, e thusa ka di-CV ho etsa di-cover letter le ho etsa dintho tse ding tse ngata tse kareng tsa kgwebo, ha o batla ho qala kgwebo. Planning ya teng tse ding tse ngata tse tse ke sa di hlalosang.

Ke qeta ho reka data horeng e fetileng empa e se e fedile. E ne ke ya ditheko tse hodimo. Ke kopa feela ha le ka kgutlisa tjhelete ya ka la nka nka data ya lona hobane ho ya etsa seo ke neng ke hloka ho se etsa. Ha e ya finyella le ho finyella, ha e ya qeta letsatsi kapa yona nako e nong ho itswe e tla e qeta. Ke data ya kgwedi kapa yona beke ka ofela, empa e qetile feela hora yaba e se e fedile. Ke kopa ho kgutlisetswa tjhelete ya ka morao.

Dumela mme kapo ntate. Ke ne ke fumane molaetsa o reng data eo ke nang le yona e tla senyeha ma hara mpa ya bosiu. Ho mmeng ke tla tsoha hosane ke sena yona E ne kea e hloka ho e sebedisa letsatsi le latelang. Ha o le tjena ke kopa ho botsa hore ho etsuwa jwang? Ke ne ke kopa ko ne ke etsa kopo ya hore le mpe le le ha nka la hafola la mpha e setseng empa le ekeletse matsatsi e seke ya senyeha feela jwalo. Hobane ke e rekile ka tjhelete ho mmeng, e tlabe e senyehile feela jwalo tjhelete ya ka.

Se etsang hore Wi-Fi e ikarole mahareng, ke sena sa hore e e lebitso ke mabitso kapo ona mantswe a mabedi a fapaneng. Ho mmeng sena se ba bobebe hore batho ba kgone ho utlwisisa hore se emetse eng.

Ha ho ha ho bobebe ho fumana phihlello ho bona. Ka ha o ha o founa kapa hona ho letsetsa moo meahong ya bona kapa ditulong tsona di-office kapo yona kantoro ya bona. Ho thwe ba besakga kapo hona ho ba yo kapo ho na ho hore ha ba no kgona ho tla ba tlo lokisa seo ba se entseng.

Ke na le dikanale tse ngata haholo tse e leng hore ke a di rata mona television-eng, tsa sekotlolo sena sa satellite e patalwang. Ho mmeng nako ya ho dula ho fatshe ke di shebelle ka ofela ke dula ke na le yona ka ha ha ke sebetse ke dula ke le ntlong. Ho mme ha ke qetile ho etsa mosebetsi wa ka tlung, ke qetile ho phehela bana ha ba kgutla sekolong le batswadi ha ba kgutla mesebetsing. Ke fumana nako ya hore ke dule fatshe ke shebella dikanale tsena tseo ke di ratang ka ofela.

Company-eng ya sethala sa ditshwantsho tsa mmino ke ile ka ngodisa ka ho fana ka qala ka ho fana ka pina ya ka, e leng ntho e leng hore ke ne ke entse. Itse ha ba qetile ho mamela pina ena, ba ile ba nfounela ka ba ntshwara mohaleng. Ba mo ba mo kopa hore ke tlise ditokomane tsa ka e leng yona ID le le moo ke tsa moo ke dulang teng. Ditokomane tsa batswadi tsa boitlhakiso e leng tsona di-identification tsa bona. Ho mmeng, ke ile ka tlameha hore ke patale registration fee ya thousand Rand. Ho tloha moo yaba ke ile ka kena ka hara yona industry ena ya kapa yona company ya sethala sa ditshwantsho tsa music kapa mmino.

Tjhe, ha se hore ha e se na ona e kekebe ya sebetsa. Empa e tla sebetsa mare empa e tla ba le bofokodi ba network.